Ukuzithabisa yihlobo lokuzibandakanya elidosa itjhejo nekareko yababukeli namkha enikela ithabo nobumnandi. Ukuzithabisa kuza ngeendlela ezinengi ezifana nemidlalo yetjhatjhalazi kanye nembukiso njengemigadangiso nemidlalo yefilimi, sibala koke nemisebenzi yobukghwari njengezemidlalo nokuzilibazisa. Kuhle kuhle ihloso yokuzithabisa kunikela abantu ilemuko ebazolithabela begodu engeze balilibale.

Abavumi abanengi bathuthuka lula ekorweni yezomvumo muva-nje ngebanga leenkundla zokuthintana. Ngokuzitlolisa kwabalandeli, kuneenkundla zomvumo lapho abalandeli bazitlolisa khona ukufunyana namkha ukufinyelela icupho lomvumo okhethekileko ngenani elithileko ngenyanga, njenge-Spotify, i-Deezer kanye ne-Apple Music. Ngekhasi labandeli, ngeenkundla zokuthintana abavumi bakwazi ukuthintana nabalandeli bunqopha baphendule imibono, babelane ngomtlhala wokutapa umvumo ku-inthanethi kanye nelwazi mayelana namakhonsadi, ukudlala bunqopha nokuthengisa kwamathikithi. Ukuthuthuka ngama-podcast, abavumi bayathanda ukuvakatjhela abarhatjhi bunqopha ukuthi bafinyelele abalandeli babo, bafumane abatjali beemali nokukhangisa ibheji yomvumo ukwandisa abalaleli nabalandeli bomvumo lowo.

Ngezinga letheknoloji esigijima phezu kwalo esikhathini esiphila kiso, idatha libiza into engasukumi phasi. Singathi khathesi idatha lisebenza khulu ukudlula imilayezo nomoya wokusakaza, khulukazi ngombana zinengi izinto ongazenza ngedatha ngale kokuqhumana nabantu. Ngedatha ungakwazi ukupheculula i-inthanethi, ukutapa ilwazi nokuthungelelana eenkundleni. Kuhle kuhle singathi idatha liyincenye yempilo zethu imihla nemihla, lokho-ke kwandisa isidingo salo ebantwini, kanti kukhamba kufike ekwenyukeni kwentengo yalo idatha.

Idatha liqakatheke ngombana sikwazi ukufinyelela ilwazi elithinta isitjhaba nanyana sikuphi nanoma kukunini, sihlola ubujamo bezulu, ubujamo endleleni, iindaba ezidosa phambili kanye nokufunyana ilayelo namkha iinqophiso endleleni. Emnyangweni wezeFundo idatha liqakatheke ngokwenza ihlelo lokufunda nokufundisa libe lula, lisiza ngokufinyelela iinkundla zokufunda ku-internet, iintlabagelo zerhubhululo nemithombo yezefundo. Emkhakheni werhwebo, amarhwebo amanengi atlhoga idatha ukukhambisa izinto ngefanelo, ukuhlaziya ilwazi nokusebenzisana kuma-projects, njengokwabelana imitlhala yokuvula imitlolo nokubeka imininingwana eqakathekileko emafini.

Ukudleka kwedatha kuya ngobungako be-file oyivulako namkha oyitapako. Ubukhulu be-file bunengi bedatha elizokusebenza, lokhu kuhlathulula bona ukuthumela imilayezo akuqedi idatha njengokuvula ilinki, ukutapa ama-file amakhulu namkha khona ukubukela amavidiyo, yingombana imilayezo ayidosi khulu kanti ayidli isikhundla sokubeka esinengi.

Zinengana nokho iindlela zokubulunga idatha. Kokuthoma kubeka umchawulo wedatha, ngofunjathwako omunye nomunye omsebenzisako uyakwazi ukubeka umchawulo thizeni lapho ufuna idatha lakho ligcine khona ukusebenza, ngale kwalapho liyabika bona selikhambe khudlwana. Okhunye kutapa nge-Wi-Fi, ungabulunga idatha ngokutapa nokuvula ama-file amakhulu nge-Wi-Fi, bese ubuye uqedelele ngedatha lakho namkha ubukele amahlelo wakho offline. Godu-ke ngokuvala ama-app avuleke ngemva, lokha nawuqeda ukusebenzisa i-app, bese ungayivali iragela phambili idosa idatha ngombana igijima ngemva. Khumbula njalo ukuvala ama-app agijima ku-background.

Lokha idatha lakho nalizokuphela ithungelelwano ithoma ngokubabuthaka ingasabambi kuhle, bese uthola umlayezo ovela kumhlinzeki we-network oyisebenzisako, mayelana nokuphela kwedatha lakho nokuthi ungalithenga namkha ungalingezelela bunjani. Ngale kwalapho ithungelelwano iyalahleka namkha iyavaleka ugcine ungasakwazi ukusebenzisa ama-gadget wakho.

Iindlela zokuthenga idatha ziyahluka, zihluka ngomhlinzeki we-network oyisebenzisako nangofunjathwako omphathako. I-network enye nenye eSewula Afrika, ine-USSD code ehlukileko yokungezelela i-airtime kanye ne-datha. Ungagandelela i-USSD code bese usebenzise ikarada lakho lebhanga namkha ungagandelela i-USSD code bese usebenzise i-airtime onayo. Kanti-ke nawuphethe ufunjathwako ohlakaniphileko ungathenga idatha ngokubhanga ngeselula, ngokubhanga nge-inthanethi namkha ngokusebenzisa i-app ye-network oyisebenzisako.

Amanani wedatha akhamba ngokwahlukahluka, kuya ngokuthi ufuna idatha elizokuraga isikhathi esingangani. Ungathenga lenyanga, leveke namkha elizokuphela namhlanjesi. Ngesilinganiso singathi lenyanga lingathoma ekhulwini ukufikela ekhulwini elinamatjhumi amahlanu wamaranda, leveke lingabaliselwa ematjhumini amane ukufikela ematjhumini alikhomba wamaranda, kanti eliphela phakathi kwelamabili lingaba litjhumi ukufikela ematjhumini amabili nahlanu wamaranda.